Le nkampani ibonakala iyi-pyramid scheme enokuthi ingabi semthethweni, ingeniso yayo ivela ebantwini abatsha abangena ngaphantsi kwakho, hayi kwimveliso yokwenyani. Xa abantu abatsha bengasafumaneki imali iyaphela kwaye unokuba sesichengeni sokuphulukana nayo.

Ndingathi, tata, andithethi ngomasingcwabane ngoba ndikubizela ukufa. Koko ndifuna ukuqinisekisa ukuba uza kufunyanwa ngentlonipho efaneleyo. Oku kunganceda intsapho ingabi luxanduva xa ixesha lifika. Kungcono sihlole oku ngoku ukuze yonke into yenziwe ngendlela othanda ngayo.

Mama, andithethi ngomasingcwabane kuba ndikubizela ukufa. Koko ndifuna ukuqiniseka ukuba uza kufihlwa ngendlela enesidima. Oku kuya kunceda intsapho ingabi luxanduva xa ixesha lifikile.

Ukubhatala idiphozithi kuphucula amathuba okwamkelwa kwesicelo semalimboleko kwaye kunciphisa umngcipheko kwibhanki. Ikwanceda kukuba nihlawule inzala encinci kunye nemali ephantsi ngenyanga.

Inani elingamahlanu ukuyela kwishumi lepesenti labantu lihlala lifaneleke kuxhomekeka kwiimfuno zakho kunye nezimo zemakhethi. Oku kunceda ekwakheni isityholo esinamandla kunye nokufikelele kwiziphumo ezilindelekileyo.

Izizathu zokungavunywa kwesicelo semalimboleko yezindlu ziquka ubudala bexesha lomsebenzi, kuba umhlobo wakho usandakuqala ukusebenza. Imali ethathwayo ngonyaka wokuqala nayo inokuba neempembelelo. Ibhanki ikwazi ukungavumi isicelo, uba ingazibona izibonelelo ezivela kumphumo omkhulu wokuhlala.

Le nkampani ibonakala iyi-pyramid scheme apho ingeniso ivela kubantu abatsha kwaye, hayi, kwimveliso ethengiswayo. Oku kungaholela ekubeni abantu basweleke xa kungaveli abanye abatsha.

Le ephu yebhanki ikuvumela ukuba uqhubeke nomsebenzi wakho ngokukhawuleza. Uhlala ufikeleleka kwaye ibonelela ngezicwangciso zokhuseleko ezinzima. Inika ithuba lokulandelelela imali yakho kwaye isetyenziswe ngaphandle kokuhamba ibhanki. Ukulandelela umphumo wakho wemali ikwenzele lula ukuba uphathe imali.

Kum ukufikeleleka ezivenkileni nasezikolweni kubalulekile kuba kunceda ekugcineni ixesha kunye nokuphukucula ubomi bemihla ngemihla. Ucoceko luyabaluleka kodwa indawo enokufikelelwa lula ayinakutshintshwa lula.

Tatomncinci, le ephu yebhanki ikhawulezisa izinto zakho zenzeke, kwaye ikuvumela ukuba wenze imisebenzi yebhanki naphi na nangeliphi na ixesha. Iisebenzisa ukhuseleko oluphezulu ukukhusela imali yakho, ikwanceda ukuba ulandele kwaye ulawule imali yakho ngokulula.

Ixesha elide lokulinda lomngcwabo lenza iindleko zonyuke kwaye lonyuse uxinizelelo lwengqondo kusapho, kulungela amalungiselelo kwaye kuthintele abantu abaninzi ekuthatheni inxaxheba ngukufanelekileyo.

Tatomkhulu, imali ebhankini ikhuselekile ngakumbi kunasekhaya kwaye inako ukukhula ngenzala. Ikwenza ukuba kube lula ukuyisebenzisa nanini na xa uyidinga ngaphandle komngcipheko wokuba ibiwe okanye ilahlekile.